Ukuklama imidlalo ebandakanya bonke abalingisi abahlukahlukene bobulili obuhlukene ubuzwe namandla, ukuthuthukisa ukulingana izinqubomgomo zokulwa nokuhlukumeza. Sebenzisa izinqubomgomo eziqinile ezindleleni nokuhlukumeza kanye nobuxhanguxhwangu. Ukukhuthaza ukubamba iqhaza kwabesifazane imidlalo eholwa ngabesifazane thuthukisa imidlalo enabalingiswa besifazane noma eholwa onjiniyela besifazane.

Imithelela yempilo yomzimba kuncipha kokuzivocavoca umzimba okungase kuholele ekwehleni kwamazinga okuqina kanye nokukhuluphala ngokweqile. Amathonya omphakathi ukulahlekelwa ukusebenzisana kanye namakhono okuxhumana nabantu athuthukiswe imidlalo nemidlalo. Imithelela yezemfundo imiphumela engemihle engaba khona ekusebenzeni kwezemfundo njengoba umsebenzi womzimba uxhunyaniswe nokusebenza kwengqondo okuthuthukisiwe. Imithelela nangemva kwezemfundo kuncishiswe amathuba okuba abafundi bahlole izinto abazithakaselayo kanye namakhono angaphandle kwezemfundo.

Usizo lwezezimali imifundaze noma izibonelelo. Nikeza usizo lwezezimali kubafundi ababonisa ababonisa isidingo. Usekelo lwezisetshenziswa ukuqashwa kwemishini, nikeze izinketho zokuqasha zemishini zemidlalo. Enye imali ukuqoqwa kwezimali hlela imicimbi noma imikhankaso yokuqongelela imali.

Usizo lwezezimali, imifundazwe noma izibonelelo zinikeza usizo lwezezimali kubafundi ababonisa isidingo. Usekelo lwezisetshenziswa ukuqashwa kwemishini zinikeze izinketho zokuqasha zemishini ezemidlalo. Enye imali, ukuqoqwa kwezimali ukuhlela imicimbi noma imikhankaso yokuqongelela imali.

Izinselele uxhaso olulinganiselwe izinsiza kusebenza ezinganele zokwakha, ukunakekela nokuqashwa kwabasebenzi izingqinamba zengqalasizinda, ukutholakala komhlaba okulinganiselwa, izinsiza eziphelelwe isikhathi, ukuphepha ubugebengu udlame noma ukukhanyisa okunganele. Izixazululo ubambiswano sebenzisana nezinhlangano zendawo ohulumeni nezinkampani ezizimele, izibonelelo kanye noxhaso. Funa izibonelelo iminikelo noxhaso. Ukusebenzelana komphakathi kubandakanya izakhamuzi zendawo.

Izinzuzo zezomnotho, imicimbi yezemidlalo emikhulu njengale miqhudelwano ingaba negalelo elikhulu emnothweni wendawo. Ukwanda kwezivakashi ezifikayo, ukuhlukahluka kwemisebenzi yezokuvakasha inciphisa ukuthembela kwezokuvakasha ngezikhathi ezithile. I-global exposure ithuthukisa uhlobo laseNingizimu Afrika emhlabeni wonke, uhehe izivakashi eziningi nabatshali zimali. Sustainable tourism ngokutshala izimali kwingqalasizinda iNingizimu Afrika ingakha imodeli ezokuvakasha kwezemidlalo engagcini nje ngokukhuphula umnotho kodwa futhi ikhuthaze futhi ihlanganise imiphakathi yendawo.